Ntozakuthi, masicingelaneni, kuba kaloku apha size kufunda, lithala lencwadi eli, apho kufundwa khona. Ngoko ke, ulonwabo lwenu malungachaphazeli ukufunda kwethu. Ndiyacela, ntozakuthi, yehlisani ingxolo ukuze nathi sizokufunda, sikwazi ukwenza oko sikuzeleyo, singaphazamisani, madoda.

UMzantsi Afrika ndingawuchaza ngengoma ethi Not Yet Uhuru, kuba kaloku noxa zikhona iingenelelo ezibonakalayo nje, sathenjiswa ukuba sisonke siyawuthi silingane, kodwa ke, sathi sithenjiswe iibhotolo sinjalo, akwavele kwa isonka eso. Eyona nto ndingayichaza, indichaza kakhulu kule ngoma, kukuba iyabonakalisa uba uMzantsi Afrika lilizwe elizamayo, kodwa kwimizamo yalo ituculelwa phantsi kwangabantu abakhokheleyo.

Iinethiwekhi nee-service providers ngumgubo wengxowa enye, zonke ziyafana nje, akukho mahluko ngokokwam ukubona, kuba sele ndizisebenzisile noko iinethiwekhi ngeenethiwekhi. Ndaqaphela into kokuba ngabana, noxa enye ingabonakala ifikelela kwinto ethile, kodwa kolunye olunye uhlobo ayifikeleleki. Koko ke ndifuna ukuthi idatha iyabiza kakhulu, phantse kuzo zonke ii-networks.

Ndingathanda ukuba kudlalwe umculo wegosipile, i-old school, R and B, kunye noMasikhandi, kuba kaloku noko wena sendikhathule. Ndingathanda ke into yokokuba ngabana kudlalwe lo mculo. Xa kuqalwa itheko, kudlalwe i-gospel zekuthi apha, xa kutshintshwa izithethi, kudlalwe iGolden Oldies, R and B. Kuthi ke kwakuba ke ligqityiwe itheko, kwatyiwa, ukuzonwabisa sidlale umculo kaMasikhandi.

IWi-Fi kawonkewonke ayikhuselekanga, ngoba kaloku lowo unikezela ngayo loo Wi-Fi okanye ulawulwa nguye, uyakwazi uba afikelele kwinkcukacha zomntu wonke osebenzisa la Wi-Fi. Ngoko ke, zingebiwa iinkcukacha zakho ze zisetyenziswe ngendlela engeyiyo. Zifumanele i-VPN ukuze ikwazi ukukhusela, xa usebenzisa le Wi-Fi kawonkewonke yasimahla.

Ulwimi lufundwa ngokuba ube kulo, ube phakathi kwalo, okanye ukwazi ukufikelela kulo. Le ndlela ingancedisa kakhulu, kuba kaloku xa luthethwayo nawe uya uluqhela, yaye kwindawo onemibuzo kuzo, utsho ukwazi ukuphenduleka, uluvisisise ngconwanana noko. Ngoko ke, ndingamkhuthaza ndithi le indlela ngenene ingakwenza ukwazi ukulufunda olulunye ulwimi.

Kuba ke, bendikhangela umxholo uthile. Xa ikhona indlela yimbi endinothi ndifumane ulwazi okanye ndiwufumane ngayo, mandisebenzise yona, kuba kaloku leyo ndingafikeleli kuyo iyawuthi indenzele iindleko, ebendingafanelanga ukuba ndingenile kuzo. Mandinyamezele kule ndikwaziyo ukufikelela kuyo.

IWi-Fi ibubomi, mvanje, ubomi bethu buxhomekeke ekubeni uba sikwazi ukufikelela kangakanani, sixhumana kangakanani na nelizwe elisingqongileyo, ngoba umsebenzi ufumaneka kwiWi-Fi, izikolo zifunyanwe kwiWi-Fi, phantse nezempilo uyakwazi ukuziaksesa usebenzisa yona iWi-Fi. Xa ungayisebenzisiyo iWi-Fi, uzibhaqa usengxakini, uba kwilahleko enkulu, kuba kaloku wena kufuneka uye ngeenyawo okanye uye ngezithuthi, ubhatale izikhuntyu zemali, usiya kwezi ndawo, uyawuthi ufumane uncedo kuzo.

Into endingaqala ndiyenze ukukhangela iphasiwedi yeWi-Fi yam, kukuba ndikhangele ibhokisi leyaa ize ifakwe kuyo irutha leyo, ze ndikwazi into yokuba ngabana ukuba ndiyifumane ngemva kuyo ibhokisi leyo.